Swiambalo swa ndhavuko swi ni nkoka lowukulu eka swiendlakalo swa ndhavuko hikuva swi kombisa vuxokoxoko bya rixaka ndzhaka ya matimu ni vutihlamuleri bya ku hlayisa mikhuva ya khale loko vanhu va ambala swiambalo swa ndhavuko hi nkarhi wa swiendlakalo swa ndhavuko ku fana ni minkhuva ya vukati ku khoma ncino kumbe ku hlawuleka ka matiko va kombisa ku xixima ndzhaka ya vona va hlanganisa switukulwana naswona va endla leswaku vanhu va ya emahlweni va ambala matimu ya rixaka ma tshama ma hanya.

Ndzi tsakela ndlela yo ambala ya ndhavuko hikuva yi tele matimu vuxokoxoko ni xichavo xa ndzhaka swiambalo swa ndhavuko swi vulavula hi rixaka swi kombisa leswaku munhu u huma kwihi naswona swi hlanganisa vanhu hi tindlela to enta loko munhu a ambala xibaya xa Vatsonga xikhwama xa xintu kumbe a boha xikhumba hi ndlela ya khale swi nga ha va xifaniso xa ku tinyungubyisa hi ndzhaka ya yena.

Hi nkarhi wa muxato wa ndhavuko muteki na mutekiwa va ambala swiambalo leswi teleke hi xichavo matimu ni vuxokoxoko bya rixaka mutekiwa u u fanela ku ambala ndhindhani, ndhovhani kumbe nguva maduku enhlokweni, swihakaboyi ni tiyele madeha ya le mavokweni kambe muteki yena u fanele ku ku ambala madovho ya swimbutana etinhlokweni xikan'we na maphaxani emilengeni.

Xiambalo xa manguva lawa lexi hlohloteriweke hi ndhavuko wa Vatsonga xi ta hlanganisiwa vutsakelo bya khale ni vuhangalasi bya sweswi hi ndlela yo hlawuleka xi nga va ni ndhindani ya ntima kumbe ya mihlovohlovo lowu vonakaka yi bohiwa hi ndlela ya khale kambe yi yi lulamisiwile ku ringanela miri wa manguva lawa swihobiso swa nhloko vuhlalu ni swikandza swa le milengeni swi ta endliwa hi masangu ya ntumbuluko.

Ina swiambalo swa ndhavuko swa ha ri swa nkoka manguva lawa naswona swi tlula ku va swiambalo ntsena swiambalo swa ndhavuko swi kombisa vuxaka exikarhi ka vanhu ni ndzhaka ya vona swi kombisa xivumbeko xa rixaka naswona swi pfuna ku hlayisa masungulo ya ntumbuluko.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati va Xitsonga swi tele hi muhlovo yo vangama swifaniso swa ntumbuluko ni mi ndlela yo hlawuleka ya ku swi ambala xibelana lexi nga xiphemu xa nkoka swinene xi tirhisiwa ngopfu emitshombanweni ya ndhavuko naswona xi khwirhiwa hi ndlela yo rhendzeleka xi kombisa ku tinyungubyisa hi ndzhaku vavasati va tlhela va tirhisa mukhodeni leyi kombisaka xichavo ni xiyimo xa wansati eka ndyangu swi tele leswi swi ambariwaka swi nga hlanganisiwa na swa khale nkarhi wa sweswi ku kombisa leswaku ndzhaka ya Xitsonga a yi helanga nkarhi.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cince ngopfu hi ku famba ka nkarhi swi landzelela ku cinca ka vutomi swa ntlangu swa rixaka ni swa thekinoloji eka vavasati va Vatsonga ku cinca loku ku vonaka hi ndlela leyi swiambalo swi hlanganisiwaka ha yona na swa nkarhi wa sweswi kambe swi nga lahleki ndzhaka ya swona.

Loko ndzi fanele ku designer xiambalo xa manguva lawa lexi hlohloteriweke hi swiambalo swa ndhavuko swa Xitsonga ndzi ta hlanganisa vukorhokeri bya ndzhaka na switayele swa nkarhi wa sweswi hileswaku xiambalo xi kota ku ambariwa hi vavasati va switukulana swa manguva lawa.

E-e vanhu va manguva lawa a va ha ambali swiambalo swa ndhavuko ku fana na minkarhi leyi hundzeke tanihileswi va fambisa ngopfu fashion vantshwa va rhangisa ngopfu fexeni ku ri na swiambalo swa ndhavuko.

Tanihi mudyuhari leswi a ndzi ta hlamusela muntshwa hi swona hileswaku swiambalo swa ndhavuko swi fanele ku ambariwa ngopfu tanihileswi swi swi endla kumbe swi kombisa leswaku wena wa tinyungubyisa ku va Mutsonga naswona swi endla leswaku hi nga rivali ndzhaka na laha vakokwana va sukeke kona.

Ina vavasati va tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna hikokwalaho ka mikhuva ya khale leyi a yi veka vavanuna ehenhle eka swiboho swa ndyangu vavasati va languteriwa ku endla ntirho wa le kaya ku hlayisa vana ni ku xixima swiboho swa vavanuna leswi endlaka leswaku va tikuma va rhurhumela hi ntirho wo tala lowu nga .

Hi vutivi bya mina mayelana na rixaka ra Vatsonga byi nga hundziseriwa hi ndlela leyinene eka rixaka leri taka hi ku tirhisa dyondzo ya le kaya ku tirhisa ririmi ra Xitsonga siku na siku ku hlayisa mitlangu ya ndhavuko ni ku hlanganisa vana emitshombhanweni ya rixaka ku tirhisa switori swa ndzhaka ku dyondzisa ni mikhuva ya khale ni ku tirhisa thekinoloji ku tsarisa matimba swi pfuna ku tiyisa vuxaka exikarhi ka swintukulwana.

Vukreste byi khumbe ndlela ya hina ya ndhavuko hi ndlela yo tala ngopfungopfu hi ku cinca mikhuva ya khale leyi a yi tirhisiwa emitshombhanweni ya rixaka leswi swi katsa ku tshika mitlangu yo karhi ya ndhavuko ku ala swikhongelo swa vakokwani ni ku cinca ndlela ya vukati ku velekiwa ni ku lahla.

Hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga vavasati a va ri ni ntirho wa nkoka swinene endyangwini a va languteriwa ku hlayisa vana ku lulamisa swakudya ku hlayisa muti ku tshovela ni ku chela mati eka swimilana ku rima ni ku hlayisa vuxaka exikarhi ka ndyangu vavasati va tlhela va va vatswari vafundhisi va mikhuva ya ndzhaka ni vatswari va ntumbuluko eka switukulwana hambileswi nkarhi wu cincaka mintirho leyi yo tala ya ha tirha namuntlha kambe yi cincile hi ndlela leyi hlanganisiwaka ha yona na swa manguva lawa vavasati va tlhela va nghenelela mintirho ya le handle va dyondza ni ku teka xiave eka swiboho swa ndyangu.

Munghana wa mina siku ra ndzhaka i nkarhi wo tlangela ku hambanahambana ka mindhavuko ya hina eAfrika-Dzonga hambi ndzi ri Mutsonga ndzi hlawurile ku lomba ni ku ambala ndhavuko wa Mazulu hikuva ku ambala mindhavuko yin'wana swi kombisa leswaku hi vanhu hinkwavo hi hlanganile tanihi tiko naswona hi ku dyondza eka van'wana leswi humaka eka ka mindhavuko ya vona swi tlhela swi ndzi nyika nkarhi wo dyondza hi matimu mikhuva ni nkoka wa xiambalo lexi ndzi xi ambalaka.

Munghana wa mina eka Vatsonga vavasati va nga hlawula ku ambala xibelana xiambalo xa rihlaza kumbe xa muhlovo yo hisa lexi phakeriweke hi ndlela yo saseka xi hlanganisiwile hi laha kumbe xitlhangu xa nhloko lexi fambisanaka ni muhlovo ya xiambalo va nga tlhela va ambala maphorisa mabodhlele ya muhlovo lama khazaka ematsalweni ematshopeni ni le milengeni ku kombisa ku saseka ka ndhavuko kasi vavanuna va ambala hembe ya xintu leyi nga ni mihlovo ya Vatsonga ni buruku kumbe xikwama xa ndhavuko lexi khazisiweke hi mihlovo leyi fambisanaka.

Loko ndzi languta ndlela leyi vantshwa va vo tala va ambalaka ha yona manguva lawa swi vonaka leswaku ku na ku cinca lokukulu eka ndlela leyi va tekaka kumbe va tekelaka enhlokweni ndhavuko ni swidyondziso swa le makaya leswi swi nga ha vangiwaka hi swilo swo hambanahambana leswi fambisanaka ni nkarhi lowu hi hanya eka eka wona leswi swi nga ha khumbeka hi fashion ya misava hinkwayo xikan'we na ku navela ku kombisa vumunhu bya vona.

Ina tanihi Mutsonga ndzi vona swi ri swa nkoka swinene ku ambala mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wana kumbe ku tidyondzisa hi yona hikuva swi tisa ku twisisa ku xiximana ni ku hlayisa rifuwo ra ndhavuko hinkwayo.

Loko ndzi languta e ndhawu leyi ndzi humaka eka yona loko ndzi languta vana ku vonakala leswaku ku hambana exikarhi ka leswi va swi rhandzaka ku ambala hi swa ndhavuko ni swa manguva lawa vana vo tala va rhandza ku ambala swiambalo swa fashion leswi va swi vonaka eka ti-social media, ti-movie kumbe eka vanhu toloveti va le handle ka tiko.

Ina swi nga va vutlhari leswaku nsati loko a feriwile hi nuna a tlhela a nghenela vukati kambe sweswo swi titshega hi swiyimo swa yena miehleketo ya yena ni leswi a swi lavaka evuton'wini vukati bya tlhela byi nga n'wi nyika ku seketeleka ka timali ku pfuna eka ntirho wa le kaya ni ku va ni munhu wa ku tshembela eka yena.

Loko wansati a ala ku nghenela vukati nakambe swi nga va hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana ku fana ni ku ka ha ri ku horisa mbilu endzhaku ka ku feriwa kumbe ku lahlekeriwa hi nuna wa yena ku chava ku tlhelela a vaviseka kumbe ku rhandza ku tshama a tiyimele xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka xi fanele ku xixima swiboho swa yena kambe xi xi tlhela xi n'wi pfuna ku anakanya kahle hi mikateko ni mintlhontlho ya swiboho swa yena ndzi nga tsundzuxa leswaku a teka nkarhi wo tivonela ku nga ri na ku hatlisa ku nghenelela vukati loko u nga si lungheka hi miehleketo ku horisa mbilu i xiphemu xa nkoka swinene.

Ina ndzi nga swi endla kambe ndzi ta sungula hi ku vulavula na mana wa mina ku hlamusela xiyimo lexi leswaku a teka xiboho hi ku tivona leswi swi fambisana ni leswaku ku hlayisa vuhlayiseki bya mana wa mina ku xixima miehleketo ni swiboho swa mana wa mina ku kuma vuxokoxoko byo engeteleka xikan'we no kuma ndlela yin'wana yo pfuna.

Loko ndzi fanele ndzi xavela vana swiambalo swa ndhavuko ndzi nga hlawula leswi fambisanaka ni rixaka ra ka hina leswaku swi va dyondzisa hi ndzhaka ya vona naswona swi va endla va titwa va ri xiphemu xa yona hi xikombiso loko hi vulavula hi swiambalo swa ndhavuko swa Vatsonga hi vulavula hi ndhindhani swikipa swa mihlovo ya ndhavuko vuhlalu maduku ya nhloko kasi swa vafana hi khuluma hi nceka mihlovo ya ndhavuko vuhlalu bya vafana na tintangu ta ndhavuko.

Vuhlalu bya ndhavuko byi kongomisa ku saseka ni ku hlanganisa vanhu kasi bya tin'anga byi kongomisa matimba ya moya ku hanyisa ni ku sirhelela hambileswi byi ri byimbirhi byi nga bya ndhavuko nhlamuselo ya byona yi hambanile swinene hi ku ya hi ntirho wa muambari.

Munghana vuhlalu lebyi bya le nkolweni a ndzi byi rhungisile hi mbilu hinkwayo hikokwalaho ka wena mihlovo leyi ndzi yi hlawuleke yi kombisa ku basa ka mianakanyo ku tshembeka ni ku tsaka loko ndzi ku navelaka wena ni nuna wa wena loko mi sungula vutomi lebyi bya vun'we swifaniso leswi ndzi swi hlanganiseke swi kombisa ku hlanganisiwa ka mindyangu ya hina ni ku tivisa vuxaka bya rirhandzu ndzi swi endle leswaku loko ndzi fika la ndzi va ni xiphemu xa ku tsakela ka wena namuntlha naswona u tiva leswaku ndzi ta seketela ndzi ku seketela hi mbilu hinkwayo eka nkarhi lowu wa nkoka eka vutomi bya wena.

Xibelana lexi u xi vonaka i xiambalo xa ndhavuko wa Vatsonga lexi nga na nkoka swinene eka vutomi bya hina xi endliwa hi ya mihlovo yo phaphamala naswona xi ambariwa ngopfu hi vavasati eka mikhuva ya nkoka ku fana ni miteketo ya va vukati mikhuvo ya ndyangu ni mikhuvo ya ndhavuko macinelo ya xona i ku kombisa ku tsakela ku hlonipha ni ku hlanganisa vanhu loko ku ri ni nkhuvo ku chayela xibelani swi kombisa ku tsakela ka munhu eka xiendlakalo lexi naswona ku hlanganisa vanhu hi ku yimbelela ni ku cina mihlovo leyi nga eka xona yi tirhela yi kombisa nhlamuselo yo karhi ku fana ni ku basa loku kombisaka ku basa ka mianakanyo nhundzu.

Eka ndhavuko wa Vatsonga swiambalo swa vavanuna swa hambana ni swa vavasati naswona swi endliwa hi swilo leswi kumekaka eka ntumbuluko swiambalo leswi a swi ambariwa hi nkarhi wa khale swi tlhela swi tirhisiwa namuntlha eka minkhuvo ya ndhavuko ku fana ni miteketo mitshumbana ni minkhuvo ya ya ndyangu swiambalo swa ndhavuko swa vavanuna va Vatsonga madzovo ya swiharhi ku boha nhloko ku ambala milenge xikan'we na vuhlalu bya vavanuna.

Eka ndhavuko wa Vatsonga swiambalo swa vavasati swi hambanile na swiambalo swa vavanuna naswona swiambalo leswi swi ambariwa hi nkarhi wa mindhavuko kumbe hi nkarhi wa minkhuvo ya ndhavuko ku fana ni mitekelo mitshumbana ni nkhuvo ya ndyangu swiambalo swa ndhavuko swa vavasati va Vatsonga swi katsa xibelana vuhlalu bya le mavokweni masapati na ku boha maduku xikan'we na miceka.

Ndzi rhandza nkambi ya Xitsonga Raymond Nyathi nqambi leyi yi humelele ngopfu emisaveni hinkwayo yi tlhela yi hlanganisa vanhu va tinxaka hinkwato hi ku cina swin'we loko yi yimbelela yi yimbelela hi moya wa ku hlohlotela mavulavulelo ya yona ya Xitsonga lama kombisaka ku khongelela ni ku tshembeka eka xikwembu swi hlohlotela ku tshemba ni ntshembo xigubu xa yona xa tsakisa swinene leyi yi yi xi endlaka leswaku yi olova ku yi cina yi tlhela yi tsakisa hi ku hatlisa.